Ngokuthi izikole noma imiphakathi, ihlole izinto zokuzilibazisa ezidingwa imishini ezibizayo. Mina ngikubona kukuhle lokho ngoba, uma ngabe imishini ibiza, kusho khona ukuthi izohlala isikhathi eside, ingaze itholwe nayisizukulwane esizayo.

Izikole kumele zazise abafundi bawo ukuthi, kubalulekile ukuthi uzazi izinto emhlabeni, ikakhulukazi ezochwepheshe, kodwa akumele impilo yakho igqile khona. Ngakho-ke isikhathi sesikrini akumele sibe yisikhathi esidlula isikhathi sokufunda.

Njengekomidi izinhlaka engazithinta ukuthi ngithinte ukhansela. Ukhansela uyobe eseshayelwa abaphathi bezemidlalo besifundazwe sethu. Abothi nabo bashayele abaphathi bezemidlalo kazwelonke ukuze bezozwa izikhalazo zomphakathi wethu.

Umdlali webhola engimuthandayo u-Mohammed Salah. U-Mohammed Salah ubeka phambili uNkulunkulu kunayo yonke into. Uhlezi esho ukuthi uNkulunkulu uza kuqala kunakho konke futhi uyabathanda abantu.

Izinhlelo zemidlalo zasendaweni zisiza kakhulu ekuletheni abantu ndawonye ngoba, uma kudlalwa ezinkundleni zemidlalo, abantu bafike ngobuningi babo bezobongisa abadlalayo. Ngakho-ke, lokhu kuletha abantu ndawonye.

Izeluleko engingazinika abantu abasebasha abasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuze babelane ngezinto abazithandayo ngendlela ephephile neqondile ukuthi, bazane, bangahambi benikela ngezinombolo zabo kubantu abangabazi. Bangahambi bekhuluma nabantu abangabazi, futhi bangabe sebegonyuluka ngayo yonke impilo yabo ey'nkundleni zokuxhumana.

Umgqugquzeli womphakathi, izinyathelo okumele azithathe ukuze akhulise abalandeli bakhe, kuyilapho ehlala eyiqiniso ukuthi, ahlezi ebazisa ngokwenzakalayo, futhi angachemi.

Intsha ingabhekana nokugqekwa ku-inthanethi. Kuyilapho iqhubeka nokujabulela umsebenzi wayo wokuzilibazisa. Uma ngabe into uyijabulela, akumele omunye umuntu akwenze uzizwe ngathi lento oyijabulelayo ayikho. Ungavumi ngawe.

Ngibona kukuhle ukuthi umfundi abambe iqhaza noma esemdlalweni owodwa esikoleni ngoba, lokho kuyomenza ukuthi kube nento ahlezi ematasa ngayo. Kungamuniki isikhathi sonke kuye ngoba abafundi uma bese basha, imiqondo ibuye ijahele izinto ezingadingakali.

Umfundi kumele aqhubeke azithembe kuyinto ayithandayo. Ngoba ukudansa kuyinto enhle. Kuyinto ongakwazi nokuthi noma usumdala uqhubeke uyenze, abanye abantu baziphilisa ngayo. Ngakho-ke imigxeko noma ukugqekwa kwabantu kwi-social media, akufuneki ukuthi akulandele.

Imisebenzi yesikhashana engadala ngaphambili nangemuva komcimbi ukuthi kuqashwe abantu bebesiza ngokuhlanza izindawo lapho abantu abazobe bedlalela khona. Kuqashwe abantu abanamakhono okwazi ukuthi kulekelelwe ngezokuphepha. Kuningi kakhulu nje okungenziwa.

Ukudlala kwi-inthanethi, kungathuthukisa kakhulu ukuthi kungagcina usuqashwa emsebenzini ezifana ne-IT. Ngoba uzobe usuwazi ukuthi ngabe umqondo we-IT usuka kuphi. Uyobe-ke usuyakhulisa lapho emsebenzini ozobe usuwenza.

Ngibona kukuhle, kungewona futhi umthwalo wokuthi umuntu osemusha abenethonya elihle. Ngoba kuningi abantu abangakufunda kuye, futhi kuningi okuhle angakwenza ukuthi ashintshe izwe esiphila kulo.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe, ihlanganisa kahle imikhosi yokudla, nemiculo kanye namasiko, ngoba uma ngabe yenzanjalo ivumela ukuthi abantu bezihlanga nezihlanga ezahlukene babumbane benze okuthile ngomdabu wabo. Lokho kwenza nanokuthi abantu bagcine sebefunda ukuthi ngabe kuphilwa kanjani kwamanye amazwe nakwezinye izindawo.